Ke go tlhoka bokgoni jwa go batla tiro, go le go ithuta, go tlhoka go itse ka ditiragalo, go tlhoka tšhono ya go ithutela tiro tsa maranyane go na le tse dingwe tse e leng gore ga ise ke bue ka tsone mme di dintsi tota.

Ke dirisa network ya internet-e ya Cell C ke reka e le dikete a some a matlhano mme ke kgona go sa nne sebaka mme a go na se e leng gore nka se dira ka gonne ga ke kgone go reka tse e leng gore a tlhoka madi a mantsi.

E rekileng mo kgwedi e fitileng ke ya Cell C, ke rekile diranta di le lesome sometlhano mme di nna fela matsatsi a mararo ka gonne dirisa dilo tse dintsi mo founung. Ga motho a reka data o tshwanetse a shebe gore e nna matsatsi a makae le gore a mme ke internet-e e e tshwarang sentle na.

Ke data ya makgolo a mabedi, nka rata gore e tsene mo go simololeng ga ngwaga le ga kgwedi e seng ngwaga, ga kgwedi.

Ke shebile gore five gig-e ga e bereke go le thata jalo mo mafelong a mangwe ka sekao fa o le mo magaeng e a sokodisa, inthanete ya teng santsane e sokodisa e tshwana le tse nnyane thata-thata go bereka ga jalo ga go dirisa inthanete ya Cell C kgotsa Telkom.

Go ya ka gore o dirisa internet-e e feng, fa e le gore o dirisa sekao sa go tshwana le Vodacom-o o tobetsa star nngwe tharo tlhano hash e be go bontsha gore o kgona go na le dinomoro tse e leng gore di bontsha gore o tlhopha e feng, o tlhopha ya data, ke morago ga foo o tlhopha ya gore o o batla ya bokae le gore tsa matsatsi a makae o bo o feditse.

Fa e le gore data ya gago e fedile ka bonako, go na le ditsela tse e leng gore o kgona go reka data le fa o sena tšhelete kgotsa madi go tshwana le go reka ka emergency. Network-e nngwe le nngwe e na le ditsela tse e leng gore o reka data o bo patela fa o na le yone. Gore data e se ka ya fela ka bonako nna ke na le go tima data gore e seka tsenya dilo tse e leng gore kgotsa e se ka ya download-a dilo tse e leng gore ga ke ditlhoke kgotsa a di na mosola le gore e seke di a download-a voice note-o.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa, ga ke rekile mowa e be ke reka data e leng gore e mo special-eng, internet e nngwe le enngwe e na le di-special-e tsa teng tse di farologaneng mme fa e le gore o kolota internet-e e e rileng. Fa o tsenya mowa ba o kgaola ka gonne batho ba bangwe ga ba reke mowa ba reka data fela.